Ibhola elirarhwako labantu bengubo lineentjhijilo ezifana nomrholo ongalinganiko, ukutlhoga isekelo, ukuveza okunomkhawulo nokuswela amathuba.

Ukugidinga ukuthumba kwesiqhema engisithandako sikamakhakhulararhwe, ngingakhombisa ithabo, ukuzikhakhazisa nokuhlonipha isiqhema ngokumbatha imibala yabo, ukuthaba nabanye nofana ukuthokoza abadlali ngokuthumba.

Imithetho kamakhakhulararhwe ingalendlela, isikhathi somdlalo mizuzu ematjhumi abunane ehlukaniswe yaba ziingaba ezimbili, zemizuzu ematjhumi amane isigaba ngasinye. Isiqhema ngasinye sinabadlali abalitjhumi nahlanu ngekundleni i-try inamaphuzu amahlanu i-conversion kick inamaphuzu amabili, i-penalty kick inamaphuzu amathathu, i-drop goal inamaphuzu amathathu. Ibholo kufanele lidluliswe ngemuva nofana ngeqadi ingasi phambili, umdlali angalinga ukuthatha ibholo kumbangisani ukumjamisa kodwana lokho angakwenza kwaphela ngaphasi kwamahlombe begodu kungabi nobungozi. Nange kulingwa ukuthathelwa umdlali ibholo, abadlali besiqhema sakhe bakha i-rug ukuvikela nofana ukulwela ibholo, nakaphakathi eenyaweni kuba yi-mole, i-line out ithoma umdlalo kabutjha nange ibholo liphumele ngaphandle komkhawulo.

Iye, imidlalo iqeda ukugandeleleka ngokomkhumbulo, ngombana umzimba ukhupha amakhemikhali amahle ngesikhathi uzilolonga udlala imidlalo, amakhemikhali la ehlisa igandeleleko. Uthuthukisa ukulala okuncono, ukuzilolonga njalo kusiza ukuthi ulale kuhle okwehlisa amatshwayo wegandeleleko. Kwandisa ukuzethemba, ngoba ukufeza iinhloso ezincani emdlalweni kukunikela umuzwa wokuphumelela. Kuletha ubungani, imidlalo yesiqhema nofana yokuhlanganyela isiza ukuthi uhlangane nabanye abantu ukunciphisa umzwangedwa. Kunciphisa imicabango emimbi, nawuqalene nomdlalo ingqondo yakho ikhohlwa ukutshwenyeka.

Iye, ngiyavuma bona imidlalo ilibazisa ilutjha ukuthi lingathunjwa ziimvunguvungu zephasi, ngoba ibenza bahlale bamatasa ngezemidlalo. Ifundisa ihlonipho nokuzilawula, ngokulandela imithetho yomdlalo bafunda ukuzithoba nokuhlonipha abanye, Ikhuthaza ukuzithemba, nabazibona bathuthuka emidlalweni bazizwa baqakathekile njalo bafuna ukwenza okuhle. Ibenza iimbonelo ezihle emphakathini, ababanduli nabadlali abadala babadosa phambili bababonise indlela elungileko yokuphila. Iqinisa ubunye, ukuhlanganyela esiqhemeni kubenza bazizwe bayincenye yomndeni ukunciphisa umzwangedwa nofana ukuzizwa babodwa. Ivula amathuba anjengewefundo, imisebenzi nofana wokukhamba ukubafundisa ukuthi ukuziphatha kuhle kuletha ipumelelo epilweni.

Iye, ngiyavuma bona imidlalo isiza ihliziyo ihlale isebujameni obulungileko, ngombana ukuzilolonga kwenza ihliziyo ipompe igazi kuhle, ukuqinisa indlela egijima ngayo. Yehlisa umfutho wegazi, ukuzilolonga njalo kunciphisa umfutho wegazi ophezulu ongabangela isifo sehliziyo. Kuthuthukisa ukuzombeleza kwegazi ngokwenza imithambo yegazi ihlale ivulekile ingavinjwa. Kulawula ubudisi bomzimba, ukuzilolonga kutjhisa ama-calorie, kusize umuntu agcine ubudisi obulungileko, okwehlisa umsebenzi wehliziyo. Kwehlisa ukugandeleleka begodu kwenza umuntu abe ne-cholesterol ehle.

Ukudlala imidlalo kusiza khulu ekuthuthukiseni amakghono wokusebenzisana, ngoba imidlalo ifundisa abantu ukusebenza ndawonye ukuze bafinyelele ihloso eyodwa. Emidlalweni abadlali kufanele bakhulumisane, bahloniphane, bahlalelane njalo basebenzisane ukuze isiqhema siphumelele. Lokhu kufundisa abantu ukuthi umsebenzi omkhulu, awuqedwa ngumuntu oyedwa kudingeka ukusebenzisana, ukuthembana nokusizana. Imidlalo ifundisa ukwamukela imibono yabanye, ukuphatha irarano ngendlela elungileko nokusekelana. Ngalokho abantu abadlala imidlalo baba namakghono wokusebenzisana.

Okuyincophamlando okwakhe kwenziwa siqhema engisithandako, kukuthi ngomnyaka ka-twenty twenty-two iBanyana Banyana, yathumba iphaliswano le-Women's Africa Cup of Nations kokuthoma emlandwini webholo erarhwako yabantu bengubo eSewula Afrikha. Yabetha inarha ye-Morrocco ngamagondelo amabili kelilodwa kuma-final. Okwenza lokhu kukhetheke khulu emkhumbulweni wami kukuthi bathumba yoke imidlalo yabo ye-tournament le.

Imithetho yenetbholo ingalendlela, umdlalo uneenquntu ezine nemizuzu elitjhumi nahlanu isiquntu ngasinye. Isiqhema ngasinye sinabadlali abalikhomba. Akukafaneli umdlali agijime nebholo, kufanele ayiphose kungakapheli imizuzwana emithathu, ungathatha inyathelo elilodwa kwaphela ngebholo. Akukafaneli uthinte nofana usunduze omunye umdlali, uhlala endaweni yakho evunyelweko ngekundleni. Kuvunyelwe kwaphela umphosimagondelo nomhlaselimagondelo ukufaka amaphuzu ngaphakathi kwenethi.